Into eyake yenza ukuthi ukufa kwebhasi libe nomthelela omubi osukwini lami ukuba ibhasi yake yaphantshelwa yisondo, yaqhunyelwa yisondo endleleni eya esikolweni and ngalolo suku mhlawumbe leyo bhasi esasiyisebenzisa yayinganalo isondo eli-extra, i-spare wheel phecelezi. Ngakho-ke kwaphoqa ukuthi silinde enye ibhasi ukuthi ize ifike okanye kuthunyelwe umakhenikha okuthatha esinye isikhathi. Umuntu wagcina esefika late esikolweni, kugcine sekonakala nosuku lwami. Into eyayingenziwa-ke ehlukile ukuthi kuqinisekiswe emabhasini ukuthi wonke amabhasi aphumayo ayosebenza, ayabhekwa ukuthi anawo yini ama-spare wheel ukuze uma eba nenkinga azokwazi ukuthi alungiseleke ngesikhathi esifanele.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ekuthenini kusetshenziswe i-ephu thizeni ezokwazi ukuthi ivezele wonke umsebenzisi webhasi, abashayeli kanye nabaphathi ukuthi ibhasi mhlambe ibe ne-table yakhona ezochaza ukuthi ibhasi elisuka endaweni ethize lisuka ngesikhathi esithize, lizofika ngesikhathi esithize. Lokho kuzokwenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukubona ngaleso sikhathi ukuthi ibhasi ngabe lihambaphi manje, ngabe selikuphi futhi lizofika nini.

Kubalulekile ukuthi umuntu abone izikhathi zokudiliva ezimpahleni ngoba i-most yabantu abasebenzisa le i-service bangaba bangosomabhizinisi. Ngakho-ke izinqumo zabo kanye namabhizinisi abo alele esikhathini okanye ekushesheni kokudilivwa kwezingubo zabo. Okanye isevisi nje uma iyinhle ishesha, lokho kwenza ukuthi nabantu abayisebenzisayo isevisi bayijabulele, futhi bayisebenzise kakhulu bafake nabanye. So, kubalulekile ukuthi kube nendlela esheshayo yokuxhumana nokuthi futhi yokubika ukuthi izimpahla zizofika emva kwesikhathi esingakanani.

Yebo, ngake ngavolontiya kanye nokushayela imoto yokuthutha abantu abadala, Ngingasho ukuthi le yonto ikufundisa isineke, ngoba abantu abadala badinga umuntu onesineke, umuntu onothando, umuntu ozokwazi ukulalela. Ngakho-ke isipiliyoni lesi singenze ngafunda ukubekezela kanye nokuba nesineke.

Esikhathini esiningi uma indiza inomthwalo omningi, kuye kube kuhle ukuthi umthwalo lo osindayo uthunyelwe eceleni wona, ungahambi kanye nawo wonke umuntu kanye neminye imithwalo. Isisindo somthwalo sijwayele ukukalwa ukuthi isisindo esingaka usikhokhela extra eceleni ukuze naso sizohamba eceleni. Singabi sesi singena endleleni yohambo okanye kuphazamise uhambo.

Lokhu imiphumela emihle noma izinzuzo zokuba khona ukuthutha umphakathi kakhulukazi abantu abadala ekuthenini lokhu kungasiza okanye ekusizeni abantu abadala ukuthi bakwazi ukuthi bahambe bonke ngesikhathi esisodwa uma mhlawumbe bekwazi befuna mhlawumbe ukuya emtholampilo noma ukuyothola izidingo zabo, futhi loku kungaqinisekisa ukuphepha kwabo bonke.

Ama-tolls lawa ngiwahlela ngokuthi i-lane ne-lane ingaba nomuntu obekiwe ozobhekana nezimoto mhlambe ezisindayo. Kube nesisindo esithize. Uma imoto inesisindo esithize ihamba kule ndawo uma mhlambe imoto iphethe impahla ethize idlula kwindawo thizeni nakhona enomuntu obekiwe kanye nendawo yokukhipha umoya, njalo njalo. So into nento engaba nomuntu obhekene nayo ngokwesahluko sayo.

Angiboni ukuthi ngingaba nayo inkinga ekusebenziseni le ndlela yokuhamba. Ngingawumuntu nje . Ngiwumuntu nje othakasela nanoma yiyiphi into ebhekene okanye ehlangene nabantu bomphakathi.